Lapho ngangithenga umshwalensi wemonto, ngangilindele ukuhlinzekwa ngolwazi lo muntu siqu. Nelemonto ukuze nginqume isilinganiso sami senkokhelo yenyanga nenyanga. Ngangidinga futhi ukukhetha imikhawulo yami yokukhava, imali edonswayo kanye nohlobo lwenqubomgomo. Njenge sikweletu, ukushayisana noma ukumbozwa ngokuphelele. Ngathi sengikhethile izinketho zami umshwalense wanginikeza isaphulelo futhi ngasamukela. Nganikezwa nenqubomgomo, ngagculiseka kakhulu ngosizo lwabo nokuzibophezela kwabo. Ukungigcina ngijabulile futhi ngizazi ukuthi ngikhuselekile.

Yebo, ukuhlanganisa izikweletu eziningi zibe yimalimboleko eyodwa enenani lenzalo ephansi. Kungenza imali yami ibe lula futhi ngonge imali. Ngokuhlanganisa izikweletu zibe imalimboleko eyodwa, ngizoba nenkokhelo eyodwa yanyanga zonke. Esikhundleni sezinkokhelo eziningi okwenza kube lula ukuphatha izimali zami. Ukwengeza, inzalo ephansi inganciphisa inani lenzalo engiyikhokhayo ngokuhamba kwesikhathi, ingisize ukukhokhela isikweletu sami ngokushesha. Futhi ingilondolozele imali ezinkokhisweni zenzalo.

Ukuze ugweme ukungaboni ngasolinye noma izingxabano lapho uvula i-akhawunti ehlanganyelwe. Umbhanqwana osemusha, ungabeka izivikelo endaweni, njengokubeka imigomo ecacile yezezimali nokuhlelwa kwesabelomali ndawonye. Bangakwazi futhi ukuqoka umuntu oyedwa ukuthi aphathe i-akhawunti. Kuyilapho eqinisekisa ukuthi izinhlangothi zombili ziyakwazi ukufinyelela olwazini le-akhawunti. Ukwengeza, bangakwazi ukusetha izaziso zemisebenzi emikhulu futhi bacabange ukusebenzisa umthetho. Wesinqumo esihlanganyelwe ezinqumeni ezinkulu zezimali.

Umshwalense wokuphila kabhuti wami waba nomthelela omkhulu empilweni yakhe. Wamnikeza ukulondeka ngokwezimali, nokuthula ngokwengqondo. Esimeni sokufa okungalindelekile, ukugula noma ukukhubazeka umshwalense wokuphila wanikeza inetha yokuphepha. Wasiza ukukhokhela izindleko zomngcwabo, izikweletu ezisele, nezindleko zokuphila eziqhubekayo. Kwathi lapho umondli eshona umshwalense wokuphila, wasekela abathandekayo bakhe. Umshwalense wokuphila wasiza ekunciphiseni imithwalo engokozwelo nezimali ngezikhathi ezinzima.

Isikhathi sokulinda kumshwalensi womngcwabo siyisikhathi esinqunyiwe, ngokuvamile esiyizinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha. Lapho umnikazi wepholisi engafanelekile ukuthola inkokhelo ephelele yenzuzo. Abahlinzeki bomshwalense babeka lesi sikhathi sokulinda ukuze bavimbele abantu. Ukuthi bathathe umshwalense lapho sebegulela ukufa noma sebezokufa kanye nokunciphisa izicelo zomgunyathi. Ngokuba nesikhathi sokulinda abomshwalense bangaqinisekisa. Ukuthi abanikazi bamapholisi banenjongo yangempela yokuvikela umngcwabo. Kunokuzama ukuxhaphaza uhlelo ukuze bathole inzuzo yesikhashana.

Mngani wami ungakwazi ukuhlola kalula isimo sesicelo sakho semalimboleko ku-inthanethi. Ngokuvakashela iwebhusayithi yomubolekisi noma uhlelo lokusebenza lweselula. Ngokuvamile uzodinga ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho, usebenzisa igama lakho lomsebenzi nephasiwedi noma olunye ulwazi oluhlonzayo. Uma usungenile zula zula uye esigabeni sesicelo semalimboleko. Lapho kufanele ubone khona isimo samanje sesicelo sakho, njengokuthi silindile, sivunyelwe noma sinqatshiwe. Ungase futhi uthole imeyili noma izibuyekezo zombhalo ngesimo sohlelo lwakho lokusebenza.